Ndingavakala ndiphoxekile kakhulu ngoba okokuqala idatha iyadura. Okwesibini, ndingavele ndikhathazeke kangangoko ngoba ayikwazi idatha iphele ndingekayisebenzisi. Into endingayenza ndingaxhumana no-MTN ndimchazele ngemeko yam, babone ukuba bandibhatale kanjani idatha yam okanye bayilungisa kanjani into yedatha yam kodwa ixesha elininzi badla ngokwazi ukusinceda ngawo kanye lo mba unje.

Idatha endiyisebenzisa ngosuku iba nintsi kakhulu, iba yigigabhayithi enye okanye ezimbini. Kuye kuxhomekeke ukuba umsebenzi endiwenzayo ungakanani na ngoba ndingumntu osebenza ngeintanethi ixesha elinintsi.

Ihlala indenzekela qho okanye rhoqo le nto yovele ndiphelelwe yidatha ndingalindelanga ngoba ndingumntu osebenza ngedatha imihla ngemihla, ndiye ndikhathazeke ngoba kaloku ndiyabambezeleka ndingakwazi ukuwugqiba umsebenzi wam ngexesha. Ndiba nesitilesi ndizive ndinentloko, ndinomsindo kodwa ndiphinde ndehlise umoya ndicinge ndithenge idatha okanye i-airtime ngebhanke lam lakwi-intanethi.

Ndiyijonga rhoqo ibhalansi yedatha yam, ixesha elininzi ndiyijonga kanye okanye kabini ngosuku ngoba ndingumntu odinga ukuhlala unedatha kuba ndisebenza ngayo.

Hayi, igigabhayithi enye ngenyanga ayoneli, asoze yonela ngoba ndingumntu onemisebenzi ehlukileyo, ndisebenzela neenkampani ezohlukileyo. Mna idatha endiyisebenzisayo ngenyanga iba phaa koo-twenty, thirty gig amashumi amabini okanye amashumi amathathu, iyafika nakwamashumi amahlanu ngenyanga kuxhomekeka imisebenzi bendiyenza ngaloo nyanga kodwa idatha enye iba yeyeentsuku ezintathu kuphela okanye ezine.

Ewe, ikhona. Uze uqonde ndide ndatshintsha ndathenga ikhadi lesibini lakwaTelkom ngoba ndingumntu osebenzisa u-MTN kodwa kuba idatha ixabisa kakhulu u-MTN, ndiye ndathenga ikhadi lakwaTelkom ngoba amaxabiso edatha ayafikeleleka kakhulu kwaye iyahlala and inintsi kuneya kwa-MTN idatha, umohluko mkhulu kakhulu.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam ngumsebenzi ngoba idatha iyandinceda kakhulu, yeyona ndlela endenza ngayo imali incedisana nendlela yam yokwenza imali. Indenzela izinto lula ngoba ndiyakwazi usebenza ndihleli ebhedini yam okanye endlini yam nabantu endizalwa nabo.

Ndingamcebisa lo mntu ukuba athenge ikhadi lakwaTelkom ngoba amaxabiso abo edatha aphantsi, ayafikeleleka, iyahlala kwaye iba nintsi, ayifani namaxabiso akwa-MTN, Vodacom okanye uCell C.

Inye indlela endibona mna ekungenziwa ngayo kuba kwehliswe amaxabiso edatha phantsi ngoba aphezulu kakhulu kodwa yeyona nto esiyidingayo esiyisebenzisayo ngemihla ngemihla ezimpilweni zethu.